Ndingakhetha ukwenza umtshato wesiNtu kuba kaloku ndingumXhosa ngoku umtshato omhlophe ngumtshato nto wabantu abamhlophe andiyiboni loo nto leyo lisiko lam okanye kunyanzelekile uba ndiyenze. Yiyo loo nto ndithi ndingenza umtshato wesiNtu.

Kunqabile ukubona izixhobo zemiculo wesiNtu zisetyenziswa kwiingoma zangoku. Umzekelo ndigqibele kudala ukhe ndibone kudlalwa isixhobo esibizwa ngoba yinkinge, andiqondi intoba ingaba sisixhobo ezisasetyenziswayo eso kumculo wangoku.

Kuyabafundisa intoba bakwazi ukwamkela abantu abangafaniyo nabo kuba kaloku xa bebabone besebancinci ababothuki xa bebadala. Loo nto leyo ibenza bayazi intoba bakhona abanye abantu abakwaziyo uthetha olunye ulwimi olohlukileyo kolwabo kwaye bekwazi ukucinga nangeendlela ezohlukileyo kubo kwaye benaso nesiNtu esohlukileyo kwesabo.

Abantu abangamaXhosa abadingi ukwenza into khona ukuze abanye abanye abantu babe nomdla wokufunda ulwimi labo. Ulwimi lwesiXhosa lumnandi kwaye lwenza umdla, yiyo loo nto ufika nabanye abantu bekwazi usithetha isiXhosa okanye befuna usifunda kuba kaloku bafuna ukunambitha olu lwimi siluthethayo, bakwazi ubiza ooqa nooca nabo.

Isifudu ndingathi sisithethe esiyenza, ezenziwayo okuhlanjululwa umntana osanda kuzalwa. Not, ayingawo onke amakhaya ayenzayo le nto kodwa amanye amakhaya ayasenza esi sithethe.

Umbona ngendlela ahamba ngayo, ngendlela athetha ngayo nabantu abadala, ngendlela azihloniphayo ngayo naye. Ninzi izintoni onozibona ngomXhosa intoba uyazingca ngenkcubeko yakhe.

Isizathu esibangela intoba kubekho ulwaphulomthetho elininzi elokishin, kukunqongophala kwezokhuseleko. Amapolisa asebenzisana nabantu abamoshayo nabantu abophula umthetho ezilokishini, bayabakhusela nabo kuba ikhona nayo into nabo into abayifumanayo ngokuba kubekho abantu abophula umthetho ezilokishini. Nantso into ebangela intoba ulwaphulomthetho ezilokishini lube luninzi.

Umqobo kaloku onokuvela kungavisisani ngolwimi oluthethayo endlini. Umzekelo umzali angakwazi ukudlulisa imiyalelo ngesiXhosa, umntana angakwazi uyilandela loo miyalelo kuba engayiva. Kodwa loo nto leyo ayithi umntana akanokwazi ukusifunda esiXhosa kuba isiXhosa lulwimi apha olunzima. Funeka umntana alufunde ulwimi olwesiXhosa xa sele ekwazi ukuthetha.

UbuKhrestu nesintu zingadibana kodwa ke abantu abakholelwa kuKhrestu nabantu abakholelwa kwesiNtu bayathanda izingquzulanisa kuba bakholelwa ekubeni abathandazi emntwini omnye.

Kukho umgidi endakhe ndayiva kuyo womninawa wentanga yam, apho khona wafika waselisa abantu ngohlobo lokuba kwade kwabakho umfana owasela utywala wade wasweleka. Ziyoyikisa ke izinto ezikanje kodwa ke xa ufundile uye uzazi, uzuqonde intoba into ekuthiwa yi-alcohol poisoning yinto ekhoyo.